Ndi nga muṱalutshedza zwavhuḓi sa khonani yanga uri athina zwiambaro zwa sialala, kana nda muvhudzisa uri ahuna muthu ane anga a dzima zwiambaro zwa sialala mutshato utshi fhela nda ḓoya nda mufha nda muvhuyedzela zwiambaro zwawe murahu.

Zwiambaro zwa vhanna zwo leluwa nga maanḓa, huna hemmbe dza vhanna dzine vha dzi ambara nga maanḓa nga maanḓa vha tshi khou ya mitshatoni, dzi rungiwa nga miṅwenda zwo leluwa nga maanḓa. Havha na tsindi zwine zwi ambariwa nga vhanna na vhatukana, zwi rungiwa nga mikumba ya zwipuka nga maanḓa maanḓa tshipuka tsha ntsa ndi tshone tshine tsha runga heyo tsindi ya vhanna.

Huvha hu tshi khou pfhi a ambare zwiambaro zwa sialala u fana na miṅwenda, masheḓo, tsindi ndi zwa vhanna hezwo na dzi hemmbe dza vhanna zwa dza sialala, zwine zwi simple nga maanḓa azwi konḓi tshiṅwe tshifhinga vhathu vha yaḓi ambarela dzi rokho dzo itiwaho nga miṅwenda ya sialala.

Vhathu vha tshinnani navho vha na zwiambaro zwavho zwa sialala zwine zwo leluwa nga maanḓa, muthu wa munna utea u ambara hemmbe yo rungiwaho nga miṅwenda na marukhu ahone o rungiwaho nga miṅwenda, kana tsindi yo rungiwaho nga mukumba wa tshi zwipuka.

Milinga na malungu i ṱalusa siyalala ḽa ha muthu, musi muthu o ambara malinga na malungu zwivha zwi khou ṱalutshedza uri u wela kha sialala ḽifhio ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, ngauri muthu o ambara malinga na malungu uvha o nakelela nga maanḓa, hupfhi ndi khosikadzi kana khosi musi o ambara heyo malinga uvha o nakelela nga maanḓa, zwivha zwi khou ṱalusa uri uyo muthu u khou bva kha sialala ḽifhio.

Mufumakadzi o maliwaho u tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, mufumakadzi o maliwaho musi atshi ya vhuṱamboni utea uvha o ambara miṅwenda kana misisi utea uvha o ambara sa mufumakadzi a ṱhonifheaho, uri na vhathu vha tshi musedza vha muṱhonifhe nahone vha zwi vhone uri ndi mufumakadzi o maliwaho. Hango tea u sia muvhili wawe nnḓa hango tea usia maḓamu awe nnḓa, o tea u dzumba hezwi zwithu zwi vhoniwa nga munna wawe fhedzi, ṋamusi arali a hayani hango tea u ambara zwiambaro zwine zwi bvisela muvhili wawe nnḓa.

Ee kwaṱalusa nḓila ine aḓi fara ngayo, mufumakadzi a ṱhonifheaho u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, mufumakadzi ane ha ṱhonifhei u ambara nga nḓila ine ai ṱhonifhei mufumakadzi utea u ambara zwiambaro zwine zwi a ṱhonifhea, utea u ambara zwiambaro zwine zwi dzumba zwirumbi zwi dzumba na maḓamu, hango tea u bvisela muvhili wawe nnḓa ndi nga nḓila ine utea uḓi fara ngayo mufumakadzi, mufumakadzi ane o ambara zwiambaro zwiṱuku riṋe riri ndi mufumakadzi wa badani.

Hai ahuna zwine mivhala ya amba zwone, ndi kuitele kwawo miṅwenda minzhi ina mivhala yo fhambananaho yau nakelela zwi tobva kha uri muthu uvha u kho nyaga muvhala mufhio.

Masheḓo a ambariwa nga vhasidzana vhane a vhathu ita zwavhudzekani na vhanna, masheḓo avha a khou a amba uri oyo muthu utshe musidzana si hathu ṱangana na munna, nahone zwivha zwi khou amba uri ndi wa musanda.

Muṅwe na muṅwe u na nḓila yawe yau ambara zwiambaro, muthu u ambara zwiambaro zwine a funa kana zwine apfha unga zwi kho ita kha muvhili wawe, muthu u ambara zwiambaro nga nḓila ine ene muṋe aḓi vhona ngayo arali muthu o ambara zwiambaro zwi ṱhonifheaho zwi amba uri ene wa ḓiṱhonifha. Arali muthu o ambara zwiambaro zwine azwi ṱhonifhei zwi sia muvhili nnḓa, zwi kho zwivha zwi kho amba uri nae ha ḓithonifhi ha ṱhonifhi muvhili wawe.

Zwiambaro hezwo zwi tea u ambariwa nga vhasidzana nyana, vhasidzana nyana ndi vhone vhane vha tea u ambara zwiambaro zwine zwa sia mikombo nnḓa, kana zwine zwa sia zwirumbi nnḓa ngauri ṅwana ndi ṅwana mara muthu wa mufumakadzi utea u ambara zwiambaro zwine zwi thivha maḓamu na mikombo, utea u ṱhonifha muvhili wawe muthu wa mufumakadzi. Ngauri arali o ambara zwiambaro zwi no sia mukombo nnḓa, vhathu vha ngasi muṱhonifhe nahone vha ḓo mudzhia sa mufumakadzi wa badani.

Hezwi muthu o ambara zwiambaro zwino sia muvhili nnḓa, vhathu vha vhona unga u khou rengisa muvhili ngauri vhathu vhanzhi vhono rengisa muvhili vha sia muvhili nnḓa, nahone vhathu vha tea uḓi ṱhonifha arali muthu asa ḓiṱhonifha zwi amba na kha zwiambaro zwine a khou ambara zwone uri muthu ha ḓithonifhi muvhili.

Nṋe ṅwananga ndi nga mu rengela ngauri ndi ṅwana wa miṅwaha ya malo a si mufumakadzi o maliwaho, a si musidzana ane a vha na ṅwana ndi ndi nga mu rengela ngauri zwiambaro hezwo zwo sia mikombo nnḓa ndi zwiambaro zwine zwi a ambariwa nga vhanna a zwi ambariwa nga muthu muhulwane. Ndi nga mu rengela nṋe ṅwananga.

Nṋe ndi funesa dzirokho, ndi funesa mabokhathi, ndi funesa zwikete nahone muvhala une nda u funesa ndi muvhala wa lutombo, lune lwa vhudziwa upfhi blue nga luisimane ndi azwi funesa zwiambaro hezwo nga maanḓa.

Uya nga ha sialala vhafumakadzi avhongo tea u ambara marukhu, vhafumakadzi vha tea u ambara zwikete zwihulwane na dzirokho khulwane zwine zwi thivha mivhili azwi sumbedzi zwirumbi nnḓa kana mikombo nnḓa kana maḓamu nnḓa. Vha tea u ambara dzirokho na zwikete nahone vha tea u dzula vho vhofha dugu, muthu wa mufumakadzi uya nga sialala ha sii mavhudzi nnḓa.

Musi ha hashu hu na mvelele ya mbingano ri ambara miṅwenda, misisi kana dzi rokho dzo rungiwaho nga misisi kana miṅwenda , hezwo zwi sumbedza ṱhonifho, hu vha hu khou ṱhonifha fhethu he wa ḓela hone nahone u vha wo ambara wo naka u tshi khou fanelea, u khou sumbedza uri u Muvenḓa mu bikwa na ive.

Nṋe musi ndo ambara miṅwenda ndi vha ndi khou ḓi pfha ndi wa nṱha badi nahone ndi vha ndo nakelela na uri ndi vha ndo ambara na malungu a hone, zwi tshi khou mpfhanela.

Zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme nahone zwi nga si litshe u vha zwa ndeme ngauri zwi representer riṋe sa vhathu vha tshirema kana riṋe sa vhathu vha mavenḓa, zwi a representer nga maanḓa nahone sialala ndi zwithu zwine ndi nga si zwi laṱe ri Vhavenḓa ro tou rali. Ri ḓo dzula ri tshi ḓihudza nga sialala ḽashu na nga mvelele yashu.

Ndi malabi a miṅwenda matswuku, matshena, a yellow, a red, zwi bva kha uri muthu u funesa mini kana u takalela mini. Ndi tshaka nnzhi dzo fhambananaho dza miṅwenda, ndi tshaka nnzhi dzo fhambananaho dza misisi, zwi bva kha uri muthu u khou nyaga zwifhio.

Malungu a representer uri muthu u bva kha mvelele ifhio nahone muthu uri ndi muvenḓa naa ngauri malungu u fhambana kha culture iṅwe na iṅwe kana kha sialala iṅwe na iṅwe, o fhambana nga maanḓa. Zwino a Tshivenḓa ndi a Tshivenḓa, haho kha dziṅwe tshaka, zwino zwi amba uri arali muthu o ambara haneyo malungu kha zwiambaro zwa sialala, u vha o naka nga maanḓa nahone ri tshi mu sedza ri vhona khosikadzi.

Vhafumakadzi vha ambara miṅwenda na misisi, vha vhanna vha ambara dzi hembe dzo itiwaho nga phatheni dza miṅwenda. A zwi fani nahone zwo fhambana, zwa munna ndi zwa munna, zwa mufumakadzi ndi zwa mufumakadzi na kha vhafumakadzi hu na masheḓo na kha vhanna, vha vhanna vhanna vha na zwiambaro zwavho zwi sa yelani na vhafumakadzi.

Zwiambaro zwanga zwa sialala musi ndo zwiambara zwi vha zwi khou amba uri a thi na munna, thiho vhulwadze nahone thi na ṅwana, uri musi ndo zwi ambara zwi kone u vhonala uri arali nda ṱangana munna badani kana musi ndo ya kha vhufa vha vhanna vha zwi vhone uri a thi na munna nahone na uri arali a khou nyaga u bvisa ḽa vhusiwana a nga ḓi ḽi bvisa ra ya ra ya phanḓa nazwo arali ndo mu takalela.

Riṋe arali ri sa khou nyaga u ambara zwiambaro zwa sialala ri a zwi vhea zwavhuḓi, arali hu na muthu ane a khou zwi nyaga ndi a mu fha a ambara fhedzi arali a tshi fhedza u a vhuisa ra dovha futhi ra zwi vheya zwavhuḓi.

Ee, nṋe musi ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala ndi a ḓikukumusa nga maanḓa ngauri ndi vha ndi khou ṱongisa mvelele yanga ya Tshivenḓa. Musi muthu o ambara miṅwenda u vha a khou fanelwa nga maanḓa nahone u vha o nakesa, ri tshi mu sedza ri ri ndi khosikadzi. Zwino musi nṋe ndo ambara zwiambaro zwa sialala ḽanga zwa Tshivenḓa, miṅwenda kana misisi ndi vha ndi khou ṱonga nga maanḓa nahone ndi vha ndo ḓikukumusa ngauri ndi zwa mvelele yanga nahone nṋe ndi a ḓivhudza nga ha vhufa na mvelele yanga.

Fesheni yo ṱuṱuwedza nga nḓila ine vhathu vha ambara ngayo hune nṋe nda dzula hone, hu na vhaṅwe vhathu vhane a vha koni u ḓiambadza ngauri u ḓo wana mufumakadzi muhulwane o ambara zwiambaro zwine zwi bvisela muvhili wawe nnḓa, hu nori u na vhana na munna, hu no uri ndi mufumakadzi muhulwane. Vhana vha tea u ambara zwiambaro zwa vhana, vhasadzi vha tea u ambara zwiambaro zwa vhasadzi. Na vhana, hei fesheni ya ano maḓuvha i bvisa mikombo nnḓa na maḓamu nnḓa, zwino vhathu vha hune nṋe nda dzula hone vha ambara zwezwo zwiambaro zwo no bvisa mivhili yavho, zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa yeneyi fesheni ya zwino.

Vho khotsi vha tamba ndima ya ndeme kha muṱa. Vho khotsi ndi vhone vhane vha tika muṱa muṱa hu sina vho khotsi miṱa minzhi i ya nyadzea na hone iya nyadzisea. Vho khotsi ndi vhathu vha ndeme nahone vho khotsi vha tika vhana vha dovha futhi vha tika na vhafumakadzi vhavho.

Mme ndi tshithu tsha ndeme kha muṱa, mme vhatikedza muṱa, mme ndi vhone vhane vhalanga muṱa. Mme ndi vhone vhane vha ṱhogomela vhana hu si na mme muḓini hu a vhonala ho ṱanganana hu si na na mulayo. Mme ndi vhone vhane vha gudisa vhana milayo mme ndi vhone vhane vha gudisa ṱhonifho milayo vhane vha gudisa vhana milayo. Mme ndi vhone vhane vha ṱhogomela vhana vhana vhanzhi vha khou tambula vhane a vhana vho mme vhane na vho mme vhane vha vha responsible vha kho vha khou aluwa zwavhuḓi nga maanḓa.

Nṋe ndo hula ndi tshi tenda uri mme na khotsi vha a fana. Nahone vha tea u dzhia dzi tsheyo dzo no fana arali mme vha tshi kho hana na khotsi vha tshi kho hana.

Musi muthu a tshi khou phasa wa mufumakadzi wa mufumakadzi u ambara nga nḓila ine ya ṱhonifhea. A ambara dugu a hwala na tshinefu tshawe a ya a gwadama a ya a phasa. Muthu wa munna u tea u bvula muṅwadzi arali o ambara muṅwadzi a ambara na badzhi a gwadama. A phasa a phasa midzimu ya hawe u phasa nga ṱhonifho zwoṱhe zwi itiwa nga ṱhonifho.

Ndi musi vha tshi khou vhudziwa uri muthu wa mufumakadzi u tea u ṱhonifha muvhili wawe. Nahone muthu wa mufumakadzi ha ngo tea u tshimbila a tshi lala na munna muṅwe na muṅwe. U tea u ambara zwiambaro zwine zwa thivha muvhili wawe woṱhe. Ha ngo tea u ambara zwiambaro zwine zwa bvisa zwirumbi kana maḓamu.

Ri kho tea u gudisana nga tshashu musi ro dzula na vhaswa ri gude ri gudisane ri vha gudise na nga mvelele yashu. Uri vha songo i laṱa namusi vha ya mashango ḓavha kana vha ya dzi ḓoroboni hedzi khulwane. Vha songo laṱa mvelelo yavho nahone vha tea u amba tshivenḓa vha ḓi hudza nga luvenḓa lwa havho. Vha tea u ambara na miṅwenda vha ḓi hudza nga zwiambaro zwa havho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri kha tshifhinga tsha zwino vhathu vha ḓi kukumusa nga u amba luisimane lune lwa vha tshikhuwa. Vha ḓi kukumusa nga u amba zwone nahone tshikhuwa tsho no ḓala nga maanḓa lune vhathu vha khou laṱa mvelelo dza havho. Vho no hangwa nga ha sialala ḽa havho zwino ndi khwine nga maanḓa vhathu vha ḓi kukumuse nga sialala ḽa havho vha ḓi kukumusa nga luambo lwa havho lune lwavha tshivenḓa.

Musi vha tshi hu tshi bikiwa mashonzha mashonzha a tea u thoma a ṱanzwiwa tea u thoma a vhilisiwa maḓi. Ha dzhiwa mashonzha a bikiwa kha maḓi ofhisa uri a kone u bva muṱavha ngauri mashonzha manzhi a vha a na muṱavha. Tshi fhedza hu dzhiiwa heneyo maḓi a sheliwa nthuni u tea u ita nthu u kadzinga nyala na maṱamaṱisi. Wa kadzinga nyala na maṱamaṱisi wo shela na mapfura u tshi fhedza wa shela maḓi nyana. Wa shela na nthu na mashonzha uri hu kone u vha na muthotho mashonzha haaḽa a vhila u swikela a tshi bvisa muthotho houḽa. Tshi bvisa muthotho wa shela na muṋo wa shela na muṋo vhaṅwe vha shela na dzi green pepper wa shela na dzi green pepper wa bika vha. Zwa vhila zwine zwa vha tshi fhedza u fula wo no fhelela maḓi ukho fula wa ḽa.

Zwiḽiwa zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu zwa sialala. Ndi tshidzimba, thophi, dovhi na miroho yeneyi yo koḓeliwaho na vhuswa ha mavhele kana ha makhaha.

Arali u kho nyaga u bika magulu ri thoma ra a ṱanzwa musi ro a ṱanzwa ra a tshetshelela kha dzi kha ra tshetshelela. Tshia tshetshelela ra shela bodoni tshi shela bodoni ra shela maḓi manzhi ngori a ya lenga u vhibva. Shela maḓi manzhi a vhila ya vhila ya vhila ya vhila zwezwo wo no vhona zwori zwo no vhibva. Wa shela maṱamaṱisi na nyala na sobo zwa vhila zwa vhila zwa vhila zwa vhila zwo no vhibva wa kona u fula wa ḽa.

Ndi madovhi na mathophi vhaswa vha zwino a vha tsha zwi ḽa hezwi zwithu nahone vha funesa zwa zwikhuwa zwi zwino ya dzi resiturentini zwi no nga zwithu vho KFC vho Steers na vho Nando's. A vha tsha tou bika zwiḽiwa zwa sialala nga u to ralo. Zwiḽiwa zwa sialala zwi bikiwa arali hu na vhufa kana hu na vhuṱambo musanda.

Vhaaluwa vha nga thoma mbekanyamushumo ine ya kuvhanganya vhaswa fhethu huthihi. Vha vha tshi khou vha vhudza nga ha sialala nga vhuṱhogwa ha mvelelo ya vhuvenḓa na nga zwiḽiwa zwa hone. Vha tea u vha na mbekanyamushumo ine vha kho gudisa vhaswa nga u bika zwiḽiwa zwa sialala vho vha kuvhanganya fhethu nthihi.